Nna mo ponong ya me ke bona gore nka thusa balemi ka kotulo ya metsi, e gore ba ka tlatsa di-twenty liter tsa metsi ba di baa mo jarateng ya polasi, gore le motlhang go na le diphetogo tsa tlelaemete, le ha pula e sane ba itse gore ba na le metsi a go tshela dijalo. Ditlamorago tsa teng ke gore metsi o tlabe a tshilafatsegile a sa tlhole a na le dikotla tse di lekaneng.

Itse ke simolola kgwebo e ya mae e ne ke sa nagana gore e ka gola ka pele jaana. Mae a mantsi ntsi a ke nang le one ke nagana go a tsaya ke ye ko toropong e gaufitshana ke fitlha ke a rekisa. Tray ya mae a thirty ka fifty ranta gore mae a kgone go tsamaya ka pele nyana, ke sebe ka dula le mae a sa tlholeng a nang le dikotla.

Ka pono ya me ke nagana gore bagolo ba rona ba ko dipolaseng ba tlhoka go rutiwa le go rotloetsa, go itse botlhokwa le ditlamorago tsa go rua diphologolo le ka tsela e e siameng ke ntseng jang. Go diriwe di-workshop-o from the department of agriculture, gore ba kgone go itse gore diphologolo di tlhokomela jang le gore go ithibela bolwetse tse di tswang mo diphologolong o e thibela jang.

Nna jaaka ke le Mosa Tsholofelo Montsho go na le tse di farologaneng melemo e ke itseng gore e ka thusa e na leng rooibos, mo dijalong tsa rona and re ka kgona le go e rekisa e batla re e shebe kwa mabenkeleng a diphologolo ko go rekisiwang dijo tsa phologolo.

Phato tse di siameng tsa botlhokwa tse di tshwanetseng o di akanye go tlhomamisa gore mmu o itekanetse sentle for dijalo tsa gago, ke go reka fertilizer e le dijo tsa mmu tse o ka di kry-ang kwa mabenkeleng a agriculture, o boe o tle go tshela mo mobung wa gago, mobu wa gago o netefatse gore o na le dikotla, o bo tshela le bikinyana metsi pele ga o tlile go tsenya dijalo.

Dikgwetlho tse ba fetang mo go tsona ke gore thekenoloji e ya metšhini e tlhwatlhwa teng e ko godimo, balemi ba bangwe ba tlhopha go dira dilo ka tsela tsa kgale go sa change-e ditsela tse ba dirang ka tsone, le gore ke go tlhoka kitso le thuto ya go dirisa metšhini eo le thekenoloji eo.

Ba ka thibela tseo ka go tlhaba diphologolo ha ba hetsa go tlhaba phologolo bantsha dikumo mo diphologolong tsa bone, le go batla ditsela tse dingwe tsa go thibela pelegi mo diphologolong tsa bone

Mefuta e e leng teng ya dijalo mo dipolaseng tsa rona ke morogo, ke di eiye le di khabetšhe. Gore ke netefatse go di gola sentle ke go di nosetsa ka metlha le go sheba gore ga gona dikokonyana tse di tsamayang mo gone le go ntsha dijalo tse di suleng ka metlha mo go tsone.

Balemirui ba dikgomo tsa mašwi ba lebana le dikgwetlho di le dintsi tse di amang botlhokwa ba boleng jwa mašwi, go netefatsa gore mašwi a nne a tla nnang le ruri le go fitlhelela .

Go itlhamela ditšhono tsa kgwebo kgotsa tsa tiriso ya thekenoloji go ikatisetsa mo dipatseng tse di kgethileng go bona maitemogelo a .

Go bona maitemogelo a a farologaneng go ikatisetsa mo diphatseng tse di iketlileng go itlhamela ditšhono tsa kgwebo kgotsa tiriso ya thekenoloji.

E ka nthusa thata thekenoloji mo polaseng ya me ka gonne go lema ke tlabe ke dirisa motšhini, ke sa tlhole ke lema ke dirisa matsogo jalo ke kgona go lema dijalo tse dintsi ka nako e bonnye.

E ka simologa ka go reka dikoko tse dinnye, dipanana tse dinnye, merogo e ferotseng, carrot, beetroot le lettuce.

Temo e botlhokwa ka gonne nka jala dijalo tse di farologaneng jaaka mmidi, mabele le ditamati go di rekisa mo mmarakeng, ka rua diphologolo tse di jaaka dikgomo, dinku, dipodi ka rekisa mae, nama le mašwi ko mmarakeng.

Dumelang borra polasi ka batho ke kopa go le itsise ka boemo jo bo kotsi jo ke lebaganeng le jone mo polaseng ya me. Re lemogile gore e nngwe ya dikgomo tsa rona e na le matshwao a bolwetse jwa foot and mouth disease, re setse re begile kgang e mo go ba veterinarian, mme re tsaya dikgato tsa ka bonako go thibela bolwetse jono go anamela. Kgato ya pele e re e lekileng ke gore seka wa tlisa diphologolo tsa lona mo lefelong la me, tlhatswa mabogo le diaparo fa o tswa mo polasing, se dirise diriswa kgotsa metšhini e tswang mo polaseng ya me ke a leboga.

Ee, e kile ke a ja jam e e ke itiretseng yone mo gae, ne ke dirile jam e ya di appelkoos e leng di-apricot, e ne e le monate ka ga ne sukiri ya teng ke nna ke e laolang ke tshela go ya ka gore e lekaneng ke e feng. Mo gare ga jam e e rekisiwang ko mabenkeleng e tsentsweng mo di-tin-ing le e e itiretsweng mo gae, e e itiretsweng mo gae e senyega ka bonako e tsentsweng mo di-tin-ing la e se healthy for rona mare ga e tsaya sebaka go senyega.

Dimela tse balemirui tse ba di lemang di re siametse thata go tshwana ka mmidi, khabetšhe le spinach le a tla be ba jetse mo ditlhareng. Bone ba ka netefatsa ka go ntsha dijalo tse di setseng di bodile di sa bodisa tse dingwe, go netefatsa gore dijalo di kry-a metsi a go lekana le gore ba bone gore dijalo tsa bone ga di jewe ke ditshitshiri tse di nnang teng mo dijalong.

Dijalo ka bontsi di amiwa thata ke tlelaemete ka go farologana, ka mariga dijalo tse dingwe di a swa mabapi a serame, ka selemo dijalo tse dingwe di a swa ka lebakeng la mogote le go tlhoka metsi. Yaanong bangwe ba dipolase ga ba lema tlamehile ba leme go ya ka go itse gore ke dijalo tse feng tse di golang ka tlelaemete e ntseng jang, ga pula e nele thata spinach-e, morogo o a robega o a swa, khabitšhe le yone ya šwa mara ka mariga e kgona go gola sentle ka gonne pula ga e ne thata. Ba ka netefatsa gore ba lebelele mo dijalong tsa bone gore di na jang mo go farologaneng ga tlelaemete.

Go molemo thata gore ba nne le mesima ya metsi go nosetsa dijalo tsa bone, ebile go a ba thusa thata ka gonne dijalo di ka seke ba di a tlhoka metsi di tla gola sentle.